Imifuno yakwaNtu endiyaziyo eyikwaziyo ukuthi ingakhula nje ngotyala amaxolo ngumfuno wehlathi ozikhulelayo ehlathini, uyakwazi uthatha amaxolo wayo uwafake egadini uwatyale. Umufuno wespinatshi uyakwazi utyala ixolo layo athi ekuhambeni kwethuba azikhulele kuloo gadi uzothi ubumane ulahla kuwo kwaye unkcenkceshela njalo njalo, ikhona ke neminye.

Kaloku ngathi ulahlekelwe kakhulu xa ube kanti awukwazanga ube ufumana abantu abazozithenga ngoku ke ukuzigcina kwii-tin iinkonkxa ezi kuye kuzilungiselele ukuthi zihlale ithuba elide zingonakalanga. Zithatha ixesha ke ngokuba zihlala zifreshi, zihlala zilungele ukuthi zingatyiwa nanini na kunokuthi uzigcine nje ungazifakanga kwezi nkonkxa. Ziye zigcineke and ke ithuba lazo elithi lizihlale uye uphela ufumana abantu abanothi bakwazi uzithenga. Aziphelelwa kwangethuba.

Thina ke kwaXhosa siye sikholelwa ngendebe endala asinowuphulukana nayo. Kodwa ke emarikeni inyama le yinto exheshekileyo kodwa jongisa isilwanyana intamo phezulu uhlohle ibhozo emqaleni udlulele kwenye ujongise intamo phezulu uhlole ibhozo emqaleni.

Ngokucinga kwam iphucukile and iyawenza umehluko omkhulu kakhulu kuwo kodwa ke amafama ango, umntu ophetheyo. Kodwa ke iphelelisa namathuba omsebenzi kwabo bantu bebesebenza apho kodwa ke ndiyathemba ukuthi ngokomfama wena, uyayibona into ayenzayo and konke into yenzeka kwangethuba i-production ihambele phambili.

Ngokwendebe endala ke umqwayito sikhule simazi esenziwa nxa inyama uyibona ukuthi ininzi kwaye izokonakala abekho abantu abazoyitya iphele tu. Yayike ifakwe emanzini anetyiwa isowukhwe ithuba iintsuku ezimbini ibuye uyixhonywe elangeni iveki iphele gungqu apho ke loo nyama izotsha iqine iqwayiteke izotsho ikwazi ukongeka ihlale ithuba elide.

Iintsuku zolimo namaxesha olimo kweli laseMzantsi, ziyashiywna ke kuye kuxhomekeke ukuthi yeyiphi le uzoyilima ngaliphi ixesha kwaye izoqhama nini. Kodwa kubalulekile oko ukujonge ukuthi isebenzela kweliphi ixesha, iziqhamo ziqhama nini, kwaye iyintoni le uzoyilima ngelo xesha.

Iingxaki esinazo endingazibalula malunga nenkqubo yokutya eyenzekayo kweli laseMzantsi Afrika ndingatsho ndithi ukutya esinako okanye izityalo nazo zonke izinto ezityiwayo ziye zitofwe zilinganiselwe ukuthi fanele uba ziyakhula ngendlela esisimangaliso. Izilwanyana zityiswa iipilisi ufika inyama ingasafani neyakuqala, izityalo ufika zingasafani fertilizers okanye iinto ezixutyiweyo kuzo ukuze zibe kanti ziyakhawuleza ukhula.

Ndingatsho ndithi enye yazo yokuqala enokuthi iyithintele ingeniso yayo bubusela apho uhlala khona, uthi zibe kanti bayaziba bayaziphungula ngokuthi bazibe. Okwesibini, zizifo zehagu eba nazo njengokuba yakhe kwakho ese-swine flu apho khona zazisifa khona iihagu kwaye zinobungozi zokuthi zingakwazi ukosulela abantu. Ndingatsho ndibalule ezo zimbini ke.

Ndingabalula kanye le ndikuyo indawo ekuthiwa yiNtshona Koloni. INtshona Koloni ke ndiqale apho khona, imvula yakhona iyanqaba ingakumbi phakathi wokuqala konyaka funeka imvula iye ixhaphake ngoJuni ebusika. Iziqhamo ke ndingabalula iinto ezifana nee-grapes apho khona zisetyenziswa ukwenza ii-wayini, iinto ezifana nama-apile nditsho wena wawuyi natharini.

Umhlaba ubaluleke kakhulu, unemveliso kwaye uyaphuhlisa. Umhlaba ndingatsho ndithi likamva kwaye bubutyebi obunganawuze buphele, umhlaba uyakwazi ke uthi ulime kuyo ukwenzele ukhuphe le mveliso uphuhliso olu ndithetha ngawo. Umhlaba lona kukho abantu abathi bawudinge ukwakha kuwo uwuthengise uzokwazi ukuthi kwakhiwe izindlu, kwakhiwe nezo ndawo kukwazi ukuthengiswa kuzo.

Yena ukuthatha lula konke, njengoba kusitshiwo. Iinkomo kanti zinto ezidinga, zizilwanyana ezidinga inkathalo ingakumbi ezenyama kufuneka amachiza ngalo lonke ixesha, kwenzele inyama le yazo inkomo izokulungela ukuthi ixhelwe kwaye ikwazi ukufikelela ebantwini ise ngemeko entle. Okunye ke endingakubalula ngala masela, kufuneka wenze ngako konke unako ukuthi abafikeleli kuzo, abakwazi uziba kwaye akukho lula ukuthi bangafika bazithathe kuwe.

Abantu ke abawathengayo ndingabalula uqala phesheya phaa kolwandle, ngoba ama-orenji esiwavelisayo kweli laseMzantsi Afrika akwimeko entle kakhulu. Ndibalula iikhampani nditsho zona zinkulu apho khona kuveliswa iijusi, iziselo zejusi. Ndibalule iivenkile ezinkulu apho khona kuthengiswa ukutya okutyiwayo esizaziyo.